Morena wa pele wa basotho, ke morena Moshoeshoe wa pele, morena Letsie wa boraro, ke mora Moshoeshoe wa bobedi. Morena wa lesotho hajwale Afrika Borwa, morena Moremoholo Mopedi, ke morena wa kwena, Namahadi Qwaqwa. Marena ke marena a manyane dibakeng tse itseng. Morena wa motse, ke morena wa sebaka seo o phelang ho sona.